Re kgethile ho nka ditsela tsa ka motseng, hobane ditsela tsa ka motseng dia poteletsana di fitlha moo huwang teng ka pelenyana. Ho na le tsela tsa ka mmileng, tse mmila o moholo hobane tsela tsa mmele o moholo di telele haholo ebile ha hona moo ka dabolapang le teng, ebile sephethephethe sa di tseleng tseo kgolo se se ngata haholo ho feta ka motseng, ka motseng re tsamaile re fihle ka pelenyana ka ba ka la hore ho no ho sena sephethephethe ka hare, koloi ya rona e ne kgona ho tsamaya ha monate.

Ke kgetlo la ho qetela re utlwa ho thwe o ntso o utswetsa batho dibaesekele tsa bona, dibaesekele tseo ba itshebeleditseng tsona ka thata. Ho tloha kajeko lenana o tla ba motho a fetohileng, ya sa tshwaneng le maoba le maobane, hobane boshodu ha bo thuse ka mehla. Kajeko lenana re bua le wena ka molomo, empa hosane o tlo fumana hore dintho di tla be di fetohile ebile o ka fumana bophelo ba hao bo le kotsing ka ba ka la boshodu. Boshodu ha bo na ho tswela molemo, ha di na molemo o di o tlisang hobane o ka bolawa, o ka iphumana o kene tjhankaneng bophelo ba hao kaofela e le hore tjhankana e tlo senya bophelo ba hao ho sa feleng, ebe ha o sa thola mosebetsi hobane menwana ya hao e tla be se le teng sepoleseng. Jwale hee onana ke monyetla wa hao, o re o fang ona hore o lokise ditsela tsa hao.

Renkeng dintho tse tsuwang di ngata haholo, tse ding tse ka ka di balang ke, ho na le batho ba bang ba lokisang dieta ha motho dieta tsa hae di tabohile, ba kgona ho lokisa ba di ntjhafatse di be ntjha. Ho na le batho ba rekisang diaparo hona kantle moo renkeng, ho na le batho be leng hore ba dutse ba ipehetse dikotlolo moo ebe ba bina batho be ba ba fa ditjhelete, hape ho na le makula a ipuelletseng maphephanyana a bona moo ba lokisa difonofono. Renke ke bona e le mo ho bolokehileng haholo hobane batho ba phethesela, ha ho bonolo hore botsotsi bo be teng, hobane batho ba bangata motho ha a kgone hore a ka kgona ho tswella ka boshodu.

Bese e ema ka ditopo tsa yona ebile e na le nako e balletsweng hore e eme ditopong tsa yona mono. Bese hape ha e fumana ho sena motho a teng ditopong dia feta, ebile le ha ele hore nako e fihlile ya hore di tsamaye di a tsamaya ha ebe o so sena batho ba palamang. Ee nna ke kile ka ifumana ke seilwe ke bese, hobaneng nako eo nna ke ne ke tjhaya ka yona mosebetsing e ile ya ba ha mamorao, nako eo nna ke reng ke tla tswa ke lo palama bese, ke ha e tloha e tsamaya hobane e ne e se le nako ya yona ya hore e tsamaye. Nna ne se ke le lata hore nka ka fitlha, empa ke ile ka kgona hore ke emele bese e ngwe e tlang ka morao le ha e le hore ene le bese e ne tlo fitlha latanyana, empa ke ile ka kgona hore ke emele ke kgone ho palama.

Hobaneng ha bese e tlo nyoloha ho sa laetswe bapalami ba yona hore bese e tla nyoloha ka diranta tse itseng, empa le nka qeto ya hore le nyolle tjhelete ya bese ntle le ho laetsa kapo ho bolella bapalami ba bese. Hobaneng re tlameha hore re fumane hore bese e se nyolohile ha re fihla hona dikantorong tsa mo re rekang dikarete tsa ho palama teng, e le hore jwale motho o sa behile tjhelete e lekaneng nakong eo a na tseba hore bese e ne e ja bokae. Jwale rona re behile tjhelete e lekaneng hobane ne re tseba hore bese e nka diranta tse mashome a supileng, hobaneng ha jwale e se nka diranta tse mashome a robong empa re sa laelwa re le bapalami ba dibese.